Fa o le nosi, o ka ikutlwa o sa nnisege sentle fa motshameko o sa tsamaye sentle. Mme fa o na le ditsala le ya kgothatsana ebile le na le maikutlo a tshegetso magareng ga lona. Go lebelela le ditsala gape go aga kgolagano magareng ga lona le ka dira gore ka letsatsi la motshameko o o le apeye dijo tse di monate tse di farologaneng, le apare diaparo tsa ditlhopha tsa lona, le go opela dipina lotlhe. Mme tsotlhe tseo di oketsa botsalano magareng ga batho.

Ke ithutile gore rugby ke motshameko o o ikaegileng thata ka tirisano mmogo, ebile ke motshameko o o batlang batho ba ba itekanetseng sentle mo mmeleng ebile ba le matlhagatlhaga thata. Rugby e rotloetsa tshiamo, tlotlo, le boitshwaro se se ruta botlhokwa jwa go tshameka ka tlotlo le go tlotla baganetsi ba lona. E kopanya batho ba ba farologaneng ba bangwe ba bona ba sa e itseng, mme ba feleletsa ba ithuta go le gontsi go tswa mo go yona. Ebile ke motshameko o o kotsi thata, mme o tlhoka kelotlhoko le matsetseleko fa motho o le mo go ona.

Nna le ba lelapa la me re rata gore fa rentse rotlhe re gopole ditiragalo tse bagolo ba rona ba ne ba rata gore tlotlela tsona jaaka dikinane le dithamalakwane, re tlotla ka botshelo ka kakaretso, re fana maele ka ga botshelo le dilo tse di diragalang mo go jona, re ya mabentleleng rotlhe, re e thusana tiro ya mo lapeng ebile re ikhutsa mmogo, re a le maikhutsong kwa mafelong a kgakala gore re kgone go lebala mathata a rona. Mme nna karolo e ke e ratang ke yona ya go ya maikhutsong kwa mafelong a kgakala ka gore e dira gore re lebale tseo di re tlhokisang boroko.

Metshameko e dira gore pelo e itekanele e nonofe mme kgone go tsamaisa madi sentle mo mmeleng, e thusa go aga marapo a nonofileng ebile e fokotsa kotsi ya bolwetsi jwa marapo, e thusa go thuba mafura mo mmeleng gore motho a ikutlwe a itekanetse botoka. Metshameko e fokotsa kgatelelo ya maikutlo mme e oketsa maikutlo a boitumelo. Batho ba ba tsayang karolo mo metshamekong ba robala botoka. E laola maikutlo le go fokotsa matshwenyego mo mothong, metshameko ebile e godisa botsalano, boitshepo, le boikanyego mo bathong.

Mokgwa ono wa go ikatisa o dira sentle ka gonne batho ba tlile go ja dijo tse di itekanetseng, mme ba ikutlwa ba itekanetse mo mebeleng ya bona, go thusa go sireletsa dijo mo malapeng, go fokotsa ditshenyegelo ka gonne motho ga a re ke dijo tse a di lemileng, o ruta batho botlhokwa jwa dijo le botshelo jo bo siameng ebile bo itekanetse.

Go netefatsa gore madirelo a dirwa ka tsela e e kgonang go amogela batho botlhe go akaretsa le ba ba nang le bogole, go dira gore mafelo a madirelo ao a nne mo a bonalang motlhofo gona gore a kgone go fitlhelelwa ke dipalangwa tsa setšhaba, go netefatsa gore madirelo ao a sireletsegile, go dirisa thekenoloji go tsamaisa le go abela batho kitso le tshedimosetso, le go tlhama mananeo a thuto go rotloetsa batho botlhe go tsaya karolo.

Go tlhokomela botsogo jwa bona ka go ba fepa ka dijo tse di itekanetseng, go ba ema nokeng nka go tla go ba bona fa ba tshameka mme ba ba a kgole, le bona ba tshwanetse gore ba tsaya karolo mo motshamekong gore bašwa le bone ba bone gore motshameko ke karolo e e siameng ebile itekanetse, go ba kwadisa mo ditlhopheng tsa metshameko e e farologaneng, le go ba thusa go bona ditšhono tsa go itshidila mmele ka yone metshameko eo.